Khale loko u senga homu masi a wu tshama exitulwini ekusuhi ni homu u veka bakiti ehansi ivi u tirhisa mavoko ya wena ku masi lama humaka eka mavele man'wana ni man'wana hi voko ma nghena exigwitsirisini.

Huku yi hluvisiwa hi ku rhanga u yi nyuperisiwa ematini yo hisa ku va yi olova tinsiva kutani wu susiwa tinsiva hi voko kumbe hi muchini wo tshovela.

vana kumbe ka vanhu masi i ya nkoka swinene eka ku kula loku hanyekeke kahle leswi pfunaka marhambu ni meno na ku kula ka byongo.

I i a hi swona a hi ntiyiso homu yi dlayiwa hi ndlela leyinene hi ndlela leyi munhu a lavaka ku dlayisisa swiswona ntsena.

I ntirho wa va va ti ya nyama kumbe bya vutshunguri bya swiharhi xivangelo xa kona ku kambela byongo na tinyama tin'wana ku vona swikombiso swa mavabyi yo fana na BSE kumbe swiyimo swin'wana swa misiha leswi tiyisisaka leswaku nyama yi hlayisekile ku ya dyiwa hi vanhu.

Ku susa voya bya swifuwo hi nkarhi wa ku dlaya swa laveka ku sivela ku thyakisa na ku tiyisisa vuhlayiseki na quality ya nyama.

Hi ku nyika swimilani swakudya swa nkoka leswi kumekaka hi ku olova ngopfungopfu nitrogen phosphorus na potassium NPK.

Hi ku hunguta organic matter ku va swi vanga ku hlangana ka misava ku cinca PH ya misava xikan'we na ku hunguta ku hambana ka ti-micro leswi endlaku leswaku ku hunguteka ku khomiwa ka mati ku engeteriwa ka ku khuluka ka mati xikan'we na ku hunguta ku nona hinkwako.

Ndzi nga hlawula ku va murimi wa le kaya hikuva ndzi ta hlayisa mali yitsongo swihumelerisiwa swa organic leswi seketelaka maendlelo ya vurimi swa organic rihanyo ra misava ku ku nonisa hi ku tumbuluka ku kondletela na ku vuyeriwa ka mbangu.

Hi ku tirhisa nkatsakanyo wa switirhisiwa leswi fuyiweke hi nitrogen swa rihlaza swo fana na swiphemu swa mihandzu na matsavu swiphemu swa coffee na swa byanyi na switirhisiwa leswi fuyiweke hi carbon ya buraweni swo fana na matluka lawa ya omisiweke phephahungu leri tsemiweke khadiboti na .

Ku lawula ka swivumbiwa leswi nga ni khombo swo fana ni switsotswana, nhova, fungi ni ti-bacteria leti nga onha swinene ti hunguta ntshovelo ni ku xungeta nsirhelelo wa swakudya.

Hi ku thyakisa misava na mati ku kavanyeta biodiversity hi ku dlaya switsotswana leswi pfunaka na swivumbiwa swin'wana leswi vangaka bioaccumulation eka food chain na ku boxa xandla eka timhaka to fana na algal bloom na ground level .

antswisisa rihanyo ra misava xikan'we na ku nona ku hunguta ntsengo na ku engetela mbuyelo ku antswisisa ka mati yo antswa ku ndlandlamuxa ku tiyisela ka swibyariwa xikan'we na ku hambanyisa swakudya leswi hlayiseke leswi hanyeke kahle xikan'we na ku antswisisa ka nkarhi wa makete.

Swi nga ha endleka ku ri ni ku hunguteka ko sungula ka mbuyelo wa swibyariwa ni ku pfumaleka ka swakudya.

I timhaka ta rihanyo ra vanhu to tanihi swiphiqo swa minsiha cancer ni ku kavanyeteka ka tihomoni.

Ndzi nga va byela leswaku va ehleketa hi misava tanihi mati ya ya vona ya le kaya misava na swiharhi swi hlanganisiwile hi nga endla swiboho leswinene xiendlo xin'wana na xin'wana lexitsongo xa pfuna ku endlela leswaku tikhemikhali ti nga dlayi swiharhi misava.

Ku hunguta mbuyelo wa vuhumelerisi bya swakudya leswi nga tisaka ku tlakuka ka mixavo ya swakudya eka nkarhi wo koma.

Ti pfuneta eka ku sivela mavabyi ti ndlandlamuxa vuhumelerisi bya swibyariwa na ku sirhelela eka switsotswana hi ndlela yaleyo ti tiyisisa nsirhelelo wa swakudya xikan'we na ku seketela ku kula ka ikhonomi.

Ina u nga tirhisa tikhemikhali to fana na manyora na swidlaya switsotswana eka purasi lerikulu ku va u engetela mbuyelo hi ku antswisa swakudya swa swibyariwa xikan'we na ku sirhela swibyariwa eka switsotswana nhova na fungi.

swin'wana leswi vamapurasi va nga swi tirhisa i ku tirhisa cover cropping farming na ku cinca ka swibyariwa.

Hikokwalaho ka mbuyelo lowukulu lowu ti nyikaka eka ku tlakuka ka mbuyelo wa swibyariwa xikan'we na nsirhelelo wa swakudya.

Nga va komba ndlela ya dyondzo na vuleteri nseketelo wa wa timali na mapholisi nhluvukiso wa thekinoloji.

Hi ku hlanganisa milawu yo tiya na swihlohloteri swa maendlelo lama nga ta tshama nkarhi wo leha ku tlakusa ndzavisiso na nhluvukiso wa swin'wana ku tirhisa swikimi swa ecology na nseketelo wa timali eka vurimi bya rihlaza na ku tiyisisa dyondzo ya vamapurasi.

Hi nga kombisa swipfuno ku nyika swin'wana leswi tirhaka na ku nyika nseketelo wa n'wamapurasi va nga khutaziwa ku amukela maendlelo lawa ya nga tshamiseka swinene.

Tinhla ta nkoka leti ndzi nga ta ti faka ka dyondzo ya mina i ku khumbeka ka mbango khomba ra rihanyo ndlela yin'wani leyi nga ta tshama nkarhi wo leha nkoka wa vurimi lebyi nga heriki.

Loko hi languta vuhlayiseki bya vuthori va mapurasi lava tshamaka emapurasini tiyindlu na swiyimo swa vona swa vutomi swi nga hambana kusuka eka leswi hlayisiweke kahle na swa manguva lawa kuya eka leswi nga ehansi ka xiyimo xa le henhla ku ya hi purasi ra kona.

Ku hungutiwa ka misava ya vurimi swi nga khumba swinene muholo wa vamapurasi eka nkarhi wo koma na wo leha eka mbuyelo wa nkarhi wo koma ku hungutiwa mbuyelo wa swibyariwa ku engeteriwa ka ntsengo wa mbuyelo na ku cinca loku nga nyawuriki naswona eka mbuyelo wa nkarhi wo leha ku hungutiwa ku tshamiseka ka miholo ku cincela eka swibyariwa swa mali ku amukeriwa ka maendlelo lama nga tshamisekangiki.

Ndzi nga hambanyisa eka swibyariwa swo hlawuleka swo fana na miroho ya organic kumbe ti-mushroom ndzi nyika ntokoto wa vupfhumba bya vurimi ku fana na swiendlakalo swa purasi ku ya etafuleni ndzi nyika vukorhokeri byo fana na ntshovelo wa ntolovelo kumbe ku hirha switirhisiwa ku hambanyisa swifuwo.

Purasi ra mina ri humelerisa madirivha ya xiyimo xa le henhla eka tiwayini ta hina leti nga wina masagwadi leti tsakeriwaka laha etikweni na le matikweni ya misava ya hina yi katsa Chenin Blanc Pinotage na Cabernet Sauvignon yi endzele eka ku natswa wayeni na maendzo naswona u kuma leswinene swa wayeni ya Afrika-Dzonga.

Ndzi nga byala mihandzu na matsavu yo hambanahambana ku fana na matamatisi, xipinachi, timanga na mihandzu ndzi hlawula leswi hikuva swi hanya kahle eka maxelo ya ndhawu leyi ya subtropical na misava leyi khulukaka kahle matamatisi na swipinachi swi kahle swinene eka swakudya swa siku na siku kasi timanga na mihandzu ya swi nyika ntshovelo wo nandziha wa swakudya.

Ndzi nga hlawula muxaka wa model potatos hikuva hi muxaka lowu humesaka ngopfu lowu lwisanaka na mavabyi lowu nga na nantswo wa kahle swinene loko ndzi byala tibatata ta model ndzi ta tekela enhlokweni swilo swo fana na muxaka wa misava maxelo ku cheletiwa ku hambana ku nonisa na vuhlawuri bya switsotswana.

Leswaku ndzi fuwa tihomu ta mina kahle a ndzi ta hlengeleta mati hi ku tshovela mati ya mpfula ku borha swihlovo kumbe swihlovo ni ku aka kumbe swidziva leswaku ndzi hlayisa mati ndzi tiyisekisa mphakelo lowu tiyeke wa swifuwo swa mina.

Hikokwalaho ndzi nga ta hlamusela ka malume leswaku ku fanele a tlhavela tihomu ni timbuti takwe hikokwalaho ku sivela mavabyi.

Leswaku ndzi sivela ku hangalaka ka vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra mina a ndzi ta hambanisa swifuwo leswi ndzi tirhisa magoza ya vuhlayiseki bya swilo leswi hanyaka ni ku tshungula loko swi koteka leswaku yi nga ha vuyi a ndzi ta hlayisa milawu leyi tiyeke ya vuhlayiseki ndzi endla swikambelo nkarhi na nkarhi ni ku lawula switsongwatsongwana leswi tlulelaka mavabyi.

Ku tiyisisa masi lawa ya tengeke vatirhi va fanele ku hlayisa maendlelo ya vuhlayiseki ku tirhisa switirhisiwa leswi ku hlayisa masi eka mahanyiselo lawa ya faneleke na ku langutisisa rihanyo ra tihomu ku basisa nkarhi na nkarhi na ku basisa switirhisiwa na switirhisiwa naswona i swa nkoka swinene.

Ndzi tshama ndzi senga xifuwo ku senga ku katsa ku basisa hi vukheta mavele na mavele kutani u tirhisa muchini wo senga kumbe endlelo ro senga hi voko ku humesa masi eka mavele ya homu.

Ku tlakuka ka nxavo swi vangiwa hi vatirhi vo tala xikan'we na ku lulamisiwa loku lavekaka eka ku hluvula tihuku leswi engetelaka ntsengo hinkwawo wa vuhumelerisi.

Loko ndzi kambela mbewu ndzi langutele ku kumisisa ku hanya ka yona na mpimo wa ku mila loko mbewu yi nga kamberiwangi kahle swi nga endla leswaku ku va na mbuyelo wo biha wa swibyariwa ku hunguteka ka quality ya swimilana xikan'we na ku lahlekeriwa hi timali hikokwalaho ka swibyariwa leswi nga tsandzeka kumbe leswi nga tsana.

Ku katsa na ku antswisisa ka rihanyo na misava ku hunguteka ka ti ntshikelelo wa switsongwatsongwana na nhova xikan'we na mbuyelo wa le henhla wa swibyariwa.

Hi ku kavanyeta vuhumelerisi bya swibyariwa swifuwo na vumaki bya tinhlampfi hi maxelo yo biha swinene ku cinca ka mpfula na ku engeteriwa ka switsongwatsongwana loko swi tlhela swi khumba mfikelelo wa swakudya na ku tshamiseka hi ku tirhisa ku onhaka ka makete na switirhisiwa.

Ndza pfumela vatirhi va le mapurasini va fanele ku tirha ehenhla ka swiyimo leswinene na miholo leyi ringaneleke magoza ya vuhlayiseki na switirhisiwa leswi faneleke loko swiyimo leswi swi fikeleriwa swi nga tirha hindlela leyinene naswona swi hlayisekile handle ka sweswo vuhlayiseki bya vona ni vuhumelerisi bya vona swi nga ha xaniseka.

Ina, ntirho wa vusiku eka vatirhi va le purasini wu nga amukeleka loko magoza lama faneleke ya vuhlayiseki ku voninga ni ku hakeriwa loku faneleke swi nyikeleriwa.

E-e, miholo ya vatirhi va le mapurasini yi ntolovelo a yi enelangi ku fikelela swilaveko swa vona swa xisekelo leswi siyeke vo tala va ri evuswetini ni ku pfumaleka ka swakudya.

Hi ta tiyisisa vuhlayiseki hi ku nyika PPE ndzetelo wa nkarhi na nkarhi ku hlayisa switirhisiwa na ku simeka ti-protocol-i leti nga erivaleni to khoma swifuwo na switirhisiwa leswi nga na khombo.

E-e, hikokwalaho hakanyingi ka vatirhi va le mapurasini va langutana ni muholo wa le hansi ni swiyimo swo tika swa ntirho leswi endlaka leswaku swi va tikela ku kuma muholo lowu eneleke.

Ndzi ta kombela tindhawu to tshama leti tengeke gezi ni mati lama tshembekaka khichi leri tirhaka tindhawu to basisa tindhawu to hlantswela swiambalo ni ndhawu leyi hlayisekeke yo hlayisa swilo swa munhu hi xiyexe.

E-e, hikuva ku tirha hi masiku ya mpfula swi nga va na khombo hikokwalaho ka tindhawu leti rhetaka ku hunguteka ka ku vonakala na ku tlakuka ka khombo ra timhangu kumbe ku vaviseka ku engetela kwalano mintirho yo karhi ya purasi yi nga va na ntlhontlho swinene kumbe hambi ku ri ku nga koteki eka mpfula ya matimba leswi nga khumbhekaka vuhlayiseki bya vatirhi xikan'we na vuhumelerisi.